Ke akanya gore kamano ka fa gare ga setso le diaparo tsa basadi, ke e kgolo, ka gonne diaparo di supa bosadi, seriti le maemo a gagwe mo setšhabeng. Mo ditsong tse dintsi, diaparo tsa basadi di na le bokao jo bo rileng, di ka supa lenyalo, bodumedi, bogolo kgotsa sesupo sa setso se se rileng. Diaparo di ka nna le tsela ya go ipona, go tlotla ngwao le go bontsha boitseanape. Gape diphetogo mo mekgweng ya go apara, di bontsha ka fa setso se fetogang ka teng, le ka fa basadi ba ikemetseng le go tsaya karolo mo ditirong tsa setšhaba ka gonne. Ka jalo, diaparo tsa basadi ga se fela tse di apariwang, ke karolo ya puo ya setso, ga mmogo le boitshupo jwa motho, mme seno se ba thusa go ipela ka ngwao ya bone.

Nna, ke dumela gore, go rulaganya ga manyalo le batsadi go tshwanetse ga fedisiwa, ka gonne le fa go ka nna le ditlhwafalo tse di molemo mo mokgweng o, a go ka metlha go leng jalo. Mme gape, le fa batsadi ba ka bana molekane yo tswang ko lelapeng le le nang le maitsholo a a siameng, seo ga se itshegele gore lenyalo leo le tla atlega. Katlego ya lenyalo le ikaegile ka kutlwano, tlotlo, lorato ga mmogo le puisano, magareng ga balekane, eseng fela gore ba dumelane ke batsadi kgotsa ba tswa ko lelapeng le le rileng. Mme ka ntlha ga sena, go botlhokwa gore motho a tseye tšhono ebile le karolo mo go tlhopeng molekane wa gagwe, ka gonne ke ena a tlileng go tshela le motho o, bophelo jwa gage bo botlhe. Mme seno, se a eletsega.

Ke nagana gore batho ba ba nnang kwa toropong, ba rata go reka dijo tse di apeiwang ka bonako, ka gonne ba na le tlhoko ya motlakase, kana madi a kwa godimo a go duela motlakase. Mme fa ba apaya dijo tse di apeiwang ka bonako, ba kgona ka go boloka motlakase wa bona. Mme se sengwe gape, ke gore ba dira ditiro di le dintsi, mme ga bana nako e le ntsi mo diatleng, go simolola dijo kwa ntlheng. Mme dijo tsena, di ba thusa go boloka nako gore gape ba kgone go ja le go femela malapa a bona. Mme gape, se se dirang gore ba reke dijo tseno, ke gore bangwe ba bona ba na le bana ba ba dirang kana ba tshamekang metshameko ya morago ga sekolo, mme ba dirisa dijo tsena jaaka dijo tse di bonako, tse ba ka kgonang go fepa ba lelapa la bone, le gore gape ba iponagatse kwa metshamekong ya bana ba bona le go ba thega.

Dijo tsa setso tse nna ke di ratang, ke bogobe jwa mabele, mogodu, ga mmogo le nama ya tlhakwane. Dinama tse, ke a di rata ka gonne, di bofuthu ga di apeilwe, ebile gape di tlisa lelapa mmogo. Mme bogobe ba mabele, ke bo ratela gore bo wela monate, ebile gape bo kgorisa ka pele. Nama ya mogodu yone, ke e ratela ka mokgwa e leng bobebe ka teng mo lelemeng, le gape di-spice-e kana ditshelo tse di dirisitsweng go di apaya. Ke rata gape dijo tsena, ka gonne ke tsona tse di tlisang lelapa mmogo ebile ga di apeilwe re kgona go tlotla le go dula sebaka se seleele, ka di tsaya nako e telele, mme mo nakong ena re kgona go bua ka tsa kgale, ga mmogo le go gopotsana tsa botshelo.

Mo setsong sa me sa Setswana, go dijo di le dintsi tse re di jang, mme tseno di akaretsa bogobe ba mabele, bogobe ba ting, setampa, le nama ya mogodu, nama ya tlhakwana, ga mmogo le tšhotlho. Mme mo dijong tseno, tse ke kgonang go di apaya ke mogodu, ka gonne o bonolo ka o fufutsiwa ka metsi, mme go tshelwe eie, ga mmogo le matswai, gore e nne monate. Mme se sengwe gape, se ke kgonang go se apaya mo dijong tseno, se akaretsa setampa, ka gonne le ga ntse se tsaya lobaka lo loleele, o tshela metsi a le mantsi, kgafetsa-kgafetsa morago ga ura nngwe le nngwe, gore se nne bobebe se kgone go wela sentle. Mme gape, ke kgona go apaya tlhakwana, le fa nako e nngwe ke sa e apaye sentle, mme yone ke a leka.

Mo tikologong e ke nnang mo go yona, go na le segosi. Mme fa batho ba batla setsha, ba ya kwa kgosaneng, ga ba ye kwa segosing, ka gonne segosi go isiwa fela dikgang tse di botlhokwa kana tse dikgolo. Fa motho a tlhoka setsha, o ya kwa kgosaneng, mme o buisana le kgosana, mme gape o tshwanetse go nna le lekwalo la kgosana, le lekwaloitshupo la gore o nna teng mo lefelong leno. Mme se sengwe gape se se tlhokiwang go fiwa setsha, ke madi a ka nnang masome a mararo. Mme gape go tlhokagala le boikwaloitshupo, go bontsha gore a o motho wa mo Aforika Borwa. Ebile gape, se se tlhokagalang gore motho a newe setsha, o tshwanetse go ba a na le sefane se se rileng mo lefelong leno, kana ba masika ba ba ka mmuelelang.